Emsebenzini ngidilizwe ngoba mese kudilizwa abantu abadala abakade bafika emsebenzini. Bengizobuza nokufaka isicelo se-UIF yami ngokudilizwa emsebenzini.

Cha, iy'nkampani ey'ningi aziyinikezi abantu iy'nkokhelo zabo yokuyeka umsebenzi sebethembele kuyo kwezinzuzo ze-UIF. Abaningi babo baye barobheke bagebengeke bagcine bengayitholanga leyo mali yabo ye-UIF-u ngenxa yokugebengwa abaphathi thizeni.

Uhlobo lemali olungamenza angabaze ukuqhubekela phambili i-overdraft imali ayisebenze ngaphezulu kunalena ekumele ayiholile, igama elika i-overtime, i-overtime.

Ngicabanga ukuthi akuwona umqondo omuhle ukuthatha imali ebolekiwe ngoba ekugcineni mase ngiwuqedile umshado izongicindezeleka sengingakwazi ukukhokhela inani la lowo muntu elikhulu leyo mali engiyibolekile, ngeke ngikwazi ukuphila kahle, kungcono ngikwazi ukuthi ngishade ngemali yami khona ngizokwazi ukuthi ngijabule, ngijabulele iy'thukuthuku zami engiy'sebenzele, hhayi ukuthi ngishade ngemali ebolekiwe.

Izithuthi zami ngingazakha ngokuthi ngihambe ngiyothola ummeli thizeni ozokwazi ukuthi, uma ngingasekho noma makwenzeka into ebuhlungu kumina ngikwazi ukuthi zonke lezi zizosala kubani.

Imibhalo emihle yezikontileka iyasiza kakhulu ebantwini abangazazi iy'ndawo ngoba bayakwazi ukuthi bayibone leyo mbhalo baheheke bagcine sebeyakhona.

Ngingamuchazela ngokuthi if imali, uma imali eyigcina ngaphathi komatilasi ingase ipoyileke noma isuke amagama ayo. Ukuyibeka ebhange ikhona okulula okuhle futhi nomthelela omuhle ngoba uyakwazi ukuba ubheke inani lemali ukuholele lokho ukubeka imali yakho kulelo bhange thizeni.

Ngiqale, ngingaqali ngibuze ngaloyo-compound interest ukuthi inomthelela omuhle noma omubi yini? Izongisiza yini? Noma izongilethela iy'nkinga ey'ningi ey'phathelene nemali?

Ngingahamba ngiye emtholampilo ngidinge abazongiluleka, ngingaze ngiphazamiseke, ngoba imali iphazamisa okuningi futhi iqabanga kakhulu. Ngingazama futhi ukuxoxisana nalabo bezimali yomngcwabo ukuba bangisheshisele ngoba ngiyayidinga.

Ya, ngizizwa ngingekho-right ngoba umqashi wami kungamele, angitshele kuqala ngalokho noma ngiqala ngisayina inkontilaki, angazise ukuthi uzongifaka inhlo umshwalense womngcwabo. Ingozi yalapho inkulu ngoba umqashi wami engenza noma ikuphi kumina uma imali isi-right, isizophuma noma isiyisamba, ingangibulala nokungibulala.

Iy'nkinga zesimilo ezingaba khona zokubolekisa imali encane, ikakhulukazi mayelana nezilingana nenzalo ingcindezi yokukhokha. Ukubolekisa ngemali akukho lula ngoba abantu abaningi uma ubaboleka, bayaye banqabe ukukhokha abanye badle phansi, babaleke, babaleke ukukhokha leyo nzalo noma leso samba asibolekise mese ungasakwazi ukuqhubeka nebhizinisi lakho lokubolekisa ngemali ngoba loya akasayibuyisi usebalekile.

Njengoba abantu abaningi bayaye benze ubugebengu ngomshwarense womngcwabo, beqamba amanga ukuba lowo muntu asebashiyile emhlabeni, kanti cha, bafuna leyo mali le yokuthi, ukuze bafeze iy'dingo zayo, ingakho beyibekele isikhathi bebone ngempela-ke ukuthi lowo muntu usebashiye usewashona.